Ngaphambi kokuba uGogo wami uMaMndleko elungiselela izithelo zakhe ukuze ezoqala azitshale, waqala ngokuthi acente lapho ezotshala khona lezi zithelo, wasusa lonke ukhula oluseseceleni. Kwathi kulandela lokho, wavula imisele ehelile, eya ngokulandelela kuyo yonke le ndawo la ayezolima khona, ngaphambi kokuba afake iyinhlamvu, lezi azobe ezitshala ukuze kukhule isithelo sakhe. Waqala ngokuthi alungiselele umhlaba wakhe ukuthi uthambe ukuze ezokwazi ukuthi agqibe lokhu azobe ekuthsala.

ULerato, kubalulekile ukuthi alalele izixwayiso zabalimi asebemnkantshubovu kulo mkhakha. Wazise nokuthi le mbewu le azobe eyitshala iyabiza kakhulu. Kusemqoka ukuthi-ke abukele kulaba asebebadala kuwo lo mkhakha asebaziyo indlela efanele nengafanele ukuze uzokwazi ukuzuza uma ngabe uwumlimi.

Umlimi bekubele agcine amazambane ngokulandelisana. Asemadala, asethe ukuthi madala acale ebe ewa dayisa, bese kuthi lawa asanda kuwavuna kube iwona awagcina esiphaleni.

UGogo wayevuna ubhontshisi ensimini yakhe. Akabanga nazithiyo ngoba ubhontshisi ukheka kalula, futhi isihlahla sisuke siphume ngaphansi komhlabathi, wona ubhontshisi lo osuke uwuvuna usuke ulangela phezulu, okwenza kube lula ukuthi uvele uwudonse esihlahleni, kulesi sihlahla esincane esisuke sikhona sawo, bese uwufaka kupulasitiki, noma kwinto le ozowuphatha ngayo, usuyowuhlakaza kahle uma sewufika endlini.

Angakwenza uSibusiso ukuthi aqoqe wonke ubulongo noma imfucuza le esuke isuka ezilwaneni, ayibeke endaweni ekhethekile lapho ezothi khona, ngaphambi kokuthi, ngaphambi kokuthi athelele izitshalo zakhe noma izithelo zakhe, athathe isineke ngaphandle kokuzisimpula phansi izithelo zakhe, afake la esuke sekumila khona impande, avuvuzela kancane umanyolo. Uyothi-ke uma eqeda lapho uyomboza ngenhlabathi, ethi uma eqeda ukumboza ngenhlabathi, ngaphandle nje kokuthinta iyimpande zaso isithelo noma igantsha walesithelo esuke sihlumile, ambozisise kahle, bese ethela, achelele ngamanzi.

Enye yezimo obhekana nazo uma ushintshela ezitshalweni ezimelana nesimo, ukuthi inhlabathi le osuke utshale kuyo iyaqina ezokwenza ukuthi kubenzima mhla isimo sesivuma la usuzokwazi khona ukutshala noma isiphi isitshalo, umhlabathi ugcine ungasavumi. Okuhle ukuthi-ke, uyaqhubeka wenze imali noma kungeyona inzuzo le osuke uyifuna, ngoba kungenzeka kube yinto le ozobe usuke uyidayisa izobe ingekho emgangathweni noma ingesona isidingo emphakathini, nezokwenzela inzuzo ngendlela osuke ufuna ngayo.

Yebo, ngingavuma ukukhokha okwengeziwe. Lokhu kuveza ukuthi iyilwane zikhulele endaweni evumela isimo sazo sokuphila, nanokuthi leyo nyama vele iyobe ikhombisa ukuthi inempilo ngoba iyinkukhu zikhuliswe ngendlela, zithola wonke umsoco welanga, ziyakwazi nokuthi zihambe ziyofuna ukudla emadlelweni, nokwenza inyama yakhona ibe nempilo.

Ukukhathazeka kokusetshenziswa kwe-PEE, kusemqoka kangangokuba umuthi lo osuke usetshenziswa ukubulala izinambizane, unobungozi nokungenza umuntu agcine esezilimasa isikhumba, noma ukuhogela, agcine eseholela ekutheni, mhlawumbe agule noma eseyiswa esibhedlela. Kusemqoka ukuthi njalo uma ngabe uzosebenzisa wona lamakhemikhali lawo okubulala izinambuzane, ukuthi usebenzise i-PEPE esuke ifanele ukuze uvikele umsebenzi osuke esebenza endaweni.

Ukuqikelela ukuthi lowo ozobe esebenzisa izibulala zinambuzane ugqoke i-PPE efanele, nanokuthi leyo ndawo le elizobe lisetshenziswa khona lezibulala zinambuzane, akukho muntu ohlala kuyo, kuyizithelo kuphela nalezi nambuzane ezisuke zibulawa, ukuze wenzele ukuthi umoya lapho osuke ithelwe khona ungahogelwa wumuntu nokungaba yingozi .

Ukulima ngesandla kunezinzuzo eziningi, zifana njengokugcina ikhwalithi yezithelo zakho iyinhle, nanokuthi kudaleka amathuba emisebenzi. Izindleko, ikhwalithi yomqhiqizo, isivinini sokuvuna nomthelela.

Ukuvuna okuncane ngesandla bese kusetshenziswa umshini wokuhlanza noma wokupakisha. Kwezinye izimo izitshalo ezidinga ukunakekelwa kakhulu, noma angithi ezibucwayi, kuvunwa ngesandla, noma zivunywa ngesandla, kanti .

Izindlela ezibalulekile ezimalelana nokuvuna ngesandla, ukuthi uqinisekise ukuthi njalo abasebenzi uma bevuna bafaka okusa-PPE, okuyindlela noma yinto abayigqokayo ukuzivikela ukuze bengalimali ensimini. Ake ngenze isibonelo, utshale ama-rose, ama-rose ayahlaba. Uyaye udinge isikero lesi sakhona sokusika kahle i-rose, noma imbali yakho le .

Ezolimo zingasiza ukulwa nenkinga yokutholakala kokudla eNingizimu Afrika, ngokusebenzisa izindlela ezifana nokutshala ezivandeni zasemadolobheni, ukweseka abalimi abasafufuza, abasafufusa, ukusebenzisa ubuchwepheshe bokulima obuphambili, kanye nokuvikela umhlaba wokulima.